Emphakathini wangakithi, izindlela eziningi zokwenza imali abantu abangaziboni yikho ukutshala nokuvula amabhizinisi amancane. Abantu bamanje bazi ukuthi imali kumele uvuke ekuseni uyofela uthole umsebenzi, kanti uma uwumuntu uyakwazi ukuzisebenza wena uthole imali ngezindlela eziningi zokuthi uzisebenze wena uzivulele ibhizinisi lakho elincane eliyokwazi ukukuphilisa.

Ngokwami ngingadala into abantu abangayithenga, ikakhulukazi uma uzotshala izinto, udayise. Abantu bayakuthanda kakhulu ukudla okusha, ukudla okunomsoco okutshalwayo.

Izikole kufanele zidedele bonke abafundi benze ezemidlalo lapho bezokwazi khona ukubona ukuthi yimiphi imidlalo ethandwa kakhulu, noma abafundi abaningi abakwaziyo ukuyenza.

Umdlalo engawuthanda kakhulu ngiseyingane kwakuyibhola lezinyawo. Lapho iningana lethu lezingane sasiwuthatha lowo mdlalo. Nezasekhaya iy'ngane zaziwuthanda ngoba iwona mdlalo izingane eziningi ezazijwayele ukuwudlala. Nasesikoleni iwona mdlalo owawuhamba phambili.

Izikole kungafanele zivule izindawo zemidlalo lapho khona kuyohlanganwa khona kudlalwe kuncintiswane, izingane zidlale khona ikakhulukazi ngempelasonto. Lapho khona-ke bayokwazi ukulinganisa nezokungcebeleka.

Yebo, yebo ngizizwa ngixhumene kakhulu. Imidlalo yakudala bekuyimidlalo eminandi, futhi imidlalo ehloniphekile. Ayifani nemidlalo yamanje, ikakhulukazi lena efike nabamhlophe. Imidlalo yakudala, imidlalo ethi mayisondele esintwini sethu.

Imidlalo yesintu endaweni yangakithi iguquke ngalesi khathi kufika imidlalo yabamhlophe. Imidlalo yesintu bekuyimidlalo emnandi kakhulu futhi yimidlalo ehloniphekile, yimidlalo ethinta isintu sethu thina bantu abamnyama, thina maZulu. Ayisafani nemidlalo yamanje le efike nabantu abamhlophe.

Kubaluleke kakhulu ukuthola izinto ozithandayo ezijabulisa wena. Ngaleso sikhathi uzizwa wamukelekile nawe uma unezinto ozithandayo, uma unezinto ozifisayo.

Imidlalo yesintu, imidlalo eyaye ibe nomyalezo, imidlalo eyakhayo, imidlalo ekhumbuza ngesintu sethu. Ayisafani nemidlalo yamanje yamavidiyo. Okuyimidlalo lapho khona basuke bahlose ukuzenzela imali, hhayi ngoba basuke bahlose ukwakha noma ukuveza into ethile ngesintu.

Angeke ngizizwe kahle uma sekutholakala ukuthi sekumele ngishintshe indlela okuyiyona ndlela engiphila ngayo okuyindlela enginika imali yokuthi ngikwazi ukuqhubekela phambili nempilo. Lokho kungawukhathaza kakhulu umoya.

Isikhathi esiningi kulesi simo esikanjalo kufanele ubheke ukuthi abangani bakho nhloboni yabangani, amantombazane noma abafana. Uma kungabafana kumele ubheke ukuthi iningana labo iwuphi umdlalo eluthandayo. Iwuphi umdlalo oyaye uthandwe kakhulu ilobo bulili, ikakhulukazi abafana banokuthanda ibhola lezinyawo. Ilona-ke okwakumele nilikhethe nidlale lona ukuze wonke umuntu ezojabula.

Lokho kungathanda ukuba nzima kakhulu kwazise intsha yamanje ayisayazi imidlalo yakudala yazi imidlalo yesimanjemanje. Usungathi noma uyifaka imidlalo yakudala kodwa bangayijabuleli ngoba abasayazi sebajwayele imidlalo yamanje.

Izikole kufanele zifundise ngokubaluleka kokudla okunomsoco uma uyaye ube umuntu ozibandakanya nezemidlalo, futhi kumele ugcine umzimba wakho uhlezi usezingeni elifanele ukuthi ungaba sendaweni yezemidlalo noma ungadlala nezinye iy'ngane.